Ho jwala ho boloka tjhelete. Nna ke rata ho ijwalela khabetjhe, moroho wa sepinatjhe le yona tamati le . Ke dintho tse ke ratang ho ijwalela tsona hore ke kgone ho seketsa le ho boloka tjhelete.

Nna ke ithathela motoho wa se qhaqhabola, ka hore motoho o o phela o kgotse letsatsi kaofela. Ke o rata o tjhesa, o monate ha o tjhesa.

Ke hotse ka hare ha kereke. Ke hotse ke tseba hore tumelo e re phelang ka yona ka lapeng ke tumelo ya bo Kreste. Ke yona tumelo eo ke kgotlelletseng ke phelang ka yona. Ke bonang hore e botoka for nna le lelapa la ka.

Ee, mmuso o tlamehile hore o be le tokelo tsamaisong ya dikolo tsena. Ka hore batho ba bangata ba qola batho ditjhelete tsa bona ka dikolo tse seng molaong, ka mo Afrika Borwa.

Moreneng ke motseng o e leng hore o laola, o hlokomela setjhaba. Ke ka fao ka boreneng ho ka se ke ha lekana le batho feela ba motse. Ka hore le batho feela, ba isa diruiwa ka boreneng.

Ba bangata matsatsi ana ba botse dikereke tsa mefutafuta. Ka hobane ba latelela tjhelete ka hore kereke e ba etsetsa tjhelete.

Ee, ho ya ka molao ho na le dijo tse e leng hore ke tsa malome, he ho na le mokete ka malapeng. Malome ke yena re hotseng re tseba hore o na le dijo tsa hae, le bo rakgadi le bo mang mang ba na le dijo tsa bona, ba le beng.

Ee, thepa ya ka tlung e lekane ho bapatsa setso sa ka. Ke na le dilo tse mmalwa tse leng hore di teng ka tlung ke dintho tsa setso.

Mapheko a puo a sitiswa batho ba bangata ho etsa dilo tse ba di batlang ka maphelo a bona. Empa nna ke eletsa hore o seke wa mamela dipuo tsa batho. Etsa ntho e o batlang ho e etsa hore o kgone ho finyelela moo o batlang ho finyelela hona ka bophelo ba hao.

Nna ke tla be ke keteka le batho ba rona ba Basotho. Re tla be re ile Sun City le batho ba ke tla beng ke keteka le bona. Re tla be re tsamaya le batho ba kereke le batho ba ba utlwisisang taba ya mokete ona.

Matsatsi ana sepheo sa lebollo se sa na le serithi ho batho ba a kgolelwang hore lebollo ke eng. Matsatsi ana, batho ba bangata ba isa bana ba bona dingakeng hore ba etse lebollo. Ha e sa tshwana le nakong tsela tsa pele.

Nna ha ke bone ho na le bothata he batho ba bolela seisimane ka malapeng ka hore re ndula Afrika Borwa ya democracy, ya ho ba le ditokelo le maikarabelo mo e leng hore motho mang le mang o dummelehile hore a bue puo e ena a batlang ho e bua.

Ee, ke rata ho ithuta ka setso. Ke ithute ka dilo tse le nna ke sa di itseng hore ba bangwe le bona ba nthute. Le nna ke ithute batho ba e leng hore ha ba itse selo ka setso sa rona sa Basotho.

Wa tseba ke thabetse hore ngwaneso o tswa lebollong. Ke thabetse hore o hodile ke mosatsana o tla e tshwara hantle ho feta ka mokgwa ona a e tshwere ka teng.

Ee, moshemane ha a tswa lebollong e boya, e se e le monna a felletseng ka hore kwa lebollong ba ba ruta melao. Ba ba ruta le ka mokgwa oo ba tshwanetseng hore ba e tshware ka teng, he ba fihla mahae a bona le hore ba tlhokomele malapa a bo bona jwang.